Ukufunda kude kusebenza kanjani na? Ukufunda kude ilapho usukufunda khona ungekho esikhungweni sezemfundo, ufunda uhleli ekhaya unethezekile. Lapho kuyaye kudingeke khona izinsizakusebenza njengekhompyutha, umakhalekhukhwini, i-data, lokhu esikubiza ngokuthi idatha ukuze uzokwazi ukuxhumana, umoya, i-airtime lapho uzokwazi ukuthi uhlezi uxhumekile phela ezifundweni zakho. Zinenzuzo yani-ke na, ukufunda kude? Ukufunda kude kuyasiza uma uwumuntu onabantwana ekhaya ukwazi ukukhulisa abantwana ekhaya kodwa ubufunda futhi ngapha. Uyakwazi futhi ukufunda ube usebenza, enye yezinzuzo obanazo ngokufunda kude.

Imibhalo le ebangezansi ayive ibaluleke kakhulu. Isiza kuphi na? Isiza uma ungumuntu wolimi oluhlukile nalolu olusuke lukhulunywa kwinkundla. Isibonelo, uma kwinkundla kukhulunywa ngesiZulu, ngezansi kungathi kungaba nemibhalo lapho ebhalwe khona ngesiNgisi noma ngolunye ulimi lwasekhaya. Lapho khona umuntu ongasizwa isiZulu akwazi ukulandelela ukuthi ngabe kukhulunywa ngani. Aluve lubaluleke kakhulu ukuthi ukwazi ukuxhumanisa wonke umuntu, aluve lubalulekile futhi ekuthenini bonke abantu bezizwe bebalulekile.

Into yokuqala ongayenza ukusebenzisa i-Wi-Fi yasemphakathini ukuthi uma ungena kuyona imininingwane yakho ebucayi ifihliwe noma umakhalekhukhwini wakho awunawo umniningwane wakho oyimfihlo noma obucayi. Sebenzisa umakhalekhukhwini ongenayo le mininingwane lena. Uma kuwukuthi le mininingwane-ke ikhona kumakhalekhukhwini wakho, akube ukuthi le mininingwane ivaliwe nge-password enzima ukuthi omunye umuntu angakwazi ukuyithola, noma angakwazi ukungena ngayo.

Ukuthola umniningwane wakho kulula kakhulu, ngena ku-akhawunti yakho ebese ucindezela la okubhalwe khona ukuthi usukhohliwe imininingwane yakho, ngolwimi lwesiLungu la ekubhalwe khona forgot password or username. Ilapho ozongena khona ucindezele khona, bazobe sebekubuza izinto ezibucayi ngawe njengonamba kamazisi wakho, noma ngenamba umakhalekhukhwini yakho. Uma uyifaka leyo namba bazobe sebekuthumelela inombolo ethile okuzomele uyifake khona ukuqinisekisa ukuthi ngabe nguwe ngempela yini ongene kule akhawunti ofuna ukuyibuyisa. Uma usuyifakile leyo nombolo abakunikeza yona izobe seyivuleka-ke i-akhawunti yakho.